Ukuba neinshorensi yofumana unyango kunengenelo entle emnandi ngenxa yokokuba nokuba ungagula nanini na awuzukuba nalo ixhala lokubethakala emalini yofumana unyango.

Xa ufuna uphinda uboleke imali okanye xa kukho into ekuxakileyo efunisa uboleke imali, sukuyiboleka kubabolekisi bemali abangekho sikweni ngenxa yokuba bona bafuna inzala engapha komlingo. Xa ufuna ubolekwa imali iya kumbolekisimali osesikweni noko ke yena ke bayafikeleleka ekubhatalweni. Ke zama kubahlobo bakho bakuncedise nam ndiza kuncedisa ekubeni uba sibhatale lo matshonisa.

Alilunganga elaa xesha lolindwa umasingcwabane ngokuba usapho olo luyilindileyo lungazibona selusematyaleni kuba lucinga uba umatshonisa akazuphinda abuyele kubo.

Olu sapho luncedakala kakhulu ngoba le mali iyadibana. Kudibana laa mali kamakhulu neyabantwana aba bathathu. Imncede ke umakhulu akwazi ukuthenga izinto zokutya nezinto ezishotayo apha endlini nezinto zabantwana azidingayo.

Le ndlela yokusetyenziswa kwemali yeselifowni ekuhlawuleni izikolo iluncedo kakhulu. Ngenxa yokokuba xa imali ingaqali zandleni zootitshala isiya ngqo ebhankini kunzima ukuba kubekho , kubekho ubuqhetseba ngenxa yokokuba umntu uza yitsala imali, ibhanka yona iyayixela imali ukuba itsaliwe.

Uba ndinokufumanisa ukuba kutsalwa imali endingayaziyo kwiakhawunti yam, ndingafowunela ebhenki ndibacacisele. Ndibuze kubo ukuba ndithathe awaphi amanyathelo ukubuyisa imali yam.

Ndicebisa ukuba amaziko emfundo akholise ngokwamkela iintlawulo ezenziwe ngendlela yale mihla. Kodwa angayali intlawulo eyenziwa ngesandla ngenxa yokokuba indawo efana neelali kubanzima ukuya kwenza intlawulo ebhanka okanye yenziwe ngeendlella zangoku ngabantu abadala.

I-inshorensi yakho ke sisi yale moto yi-five hundred kodwa ke kubakho intlawulo engaphezulu engange-two hundred othi uyibhatale enxulumana nale inshorensi. Le ntlawulo ke uyibhatala xa uzokleyima, ke ngoku yonke ngoku enye izawubhatalwa ngulo mntu uzawube ekuinshora.

I-medical aid ihlawulela yonke into oyidingayo mhla ugula. Sona ke isicwangciso sasesibhedlele sihlawulela izinto zasesibhedlele ngaphakathi kuphela.

Kubaluleke kakhulu ukuba izicelo zentlawulo zikhawuleziswe kakhulu yinkampani yeinshorensi ngokuba abantu abathathi xesha lide ukuba bamfihle umntu oswelekileyo, ke badinga imali ukuba benze konke oko.

Ixesha akunyanzelekanga ukuba umntu ade aye ebhankeni ukuze athumele imali. Umntu uyakwazi ukuthumela imali esebenzisa ifowuni yakhe nokuba ngeyiphi ifowuni.